Ke akanya gore ba lefapha la pholo ba ka leka go 'ira ko bagodi ba ka yang teng ba go dula botlhe, ba 'irele bagodi di-event-e, ba 'irele bagodi metshameko gore ba kgone go lokolola mmele ya bone ka gobane bontsi ba nako ba phela ba dutse. Se lefapha la pholo ba ka se dirang gape ke gore a bagolo ba tlisetsa nwe melemo ya bone ko matlong ba tlogele go tsamaya sekgala se se telele ba ya ko bookelong ka gongwe ga ba na madi ba tsaya sekgala se se telele ba tsamaya ka maoto so a lefapha la pholo le tlise ditlhare mo matlong a mo go itse gore mogolo o tlhoka setlhare seo.

Ke bona gole botoka gore ba isiwe go a go dula le ko bagodi ba nnang teng, ke bona go le botlhokwa gore ba ye go dula ko bagodi ba tlhokomelwang teng ka gonne ko gonne bagodi ba bangwe ba tla kgona go tshegisana, ba tla kgona go tlotla ka dilo tsa kgale tse ne di ba diragalelang, jaanong ke bona go le botoka gore a ba tseiwe ba ye go dula le bagodi wa bangwe ka gonne go na le mafelo a bagodi ba dulang ko go one, ba kgona go neiwa le gore ba jale, ba kgona go ntshiwa, go direlwa ditee ke'ore sengwe le sengwe se bagodi ba se tlhokang.

Gore batsofe ba tshwanetse go nna le motho yo o ba tlhokomelang, go na le batsofe ba bangwe ba ba kgonang go itlhokomela, ba kgona go dula ba le esi ba itirela sengwe le sengwe se ba se batlang, ga se ka dinako tsotlhe motho o tshwanetse a tlogele dilo tse a di dirang kgotsa tlogele sekolo potlana kgotsa a tlogele tiro go re a tlo go tlhokomela batsadi ba gagwe.

Go tlhokomela batsofe e bontsha e le selo se se itumedisang tota mare fela go bua nnete ga se selo se se itumedisang ka gonne o tshwanetse o tlhokomele mo motho ga a ema o tshwanetse o eme wa go bona gore o dira eng, o tshwanetse o tlhokomele gape gore ga ba itematse jaanong ga se selo se se itumedisa mo letlhakoreng la me.

Ke akanya gore lelapa la setšhaba le tshwanetse go leka go okeletsa go tlhokomela batsofe ka gonne ka setso or-re go tswa kgale molao wa kgale o ne o raya gore ga o bona motho o mogolo kgotsa ga o bona motho a tsofetseng o bitsa ka mma kgotsa ka rre jaanong ba tlhoka tlhokomelo e e sentle gore le batho ba ba buang mo motseng ba ba tlhokomele le bone.

Ke go ba tlisetsa dipilisi tsa bone mo matlong, ke go ba tsaya ba ya go ba go nale setlhopha se se ba tsayang sa go ba kweetlisa, go na le setlhopha se se ba tsayang sa go ba fa dijo tsa mahala mo gare ga kgwedi ka gonne madi a bone a tswa go setse go le kgale jaanong mo gare ga kgwedi ba kgona go ba tsaya ba go ba fa dijo tsa mahala.

Ke tirelo ya bagolo ba kgona go isiwa kwa Re a thusa center ebile ba kgona go tlhokomelwa go na le batho ba ba ba tlhokomelang koo, ditirelo tse ba ba fang tsone ke gore ba ba rute go roka ba ba rute go 'ira dilo go gonne ba ne ba roka ka botlhe go tloga kgale ba ntse ba itse go roka, ba roka diaparo, ba roke ditlhako ebile ba duela madi a bone a di-pension-e ba duela madi a kana ka fela two hundred, makgolo a mabedi.

Ke bona puso ya gone jaanong e sa tseele bagolo tsia, ga e na tlhokomelo e e kalo mo bagolong, ke bona e ka tokafatswa ga ba ka leka go okeletsa bagolo madi ka gonne madi a bagolo ba a kry-ang a mannyane ebile a fela mo gare ga kgwedi, ga o le mo gare ga kgwedi bagolo tlabe ba sena dijo ka fa ba a lwala, seo ga se sentle, puso a e tokafatse e oketse, e tokafatsa ditiro tsa yone e oketse madi.

Ke bona pension-e ya batsofe e le nyenyane tota ke bona for batsofe botlhe ka gonne batsofe ga o kry-a madi a pension-e e go raya gore ga o sa dira le ditilo tsa gone jaanong di setse di dira gore motho ga a setse a nang le age ya gore a ka gola pension-e jaanong batsofe tlhokomelo ya teng e kwa tlase thata, puso tshwanetse e oketse madi.

Ke akanya gore ga re ka kopana le batho ba ba berekang ko pusong ra ba tlhalosetsa maemo a rona, ga re fetsa go a tlhalosetsa maemo a rona mabapi le batsofe gape ra kwala fatshe ra kwala le dilo tse di tlhokang tse batsofe ba di tlhokang, re be bitsa batsofe ba babedi ba bararo gore ba tle ba re tlhalosetsa maemo maemo a bone ba fetang mo go one letsatsi le letsatsi le maemo a ba fetang mo go one ga ba kry-ile madi a phenšene gore a mme madi a ba lekanetse kgotsa jang?

Ga e ame sentle ka gonne ko bokhutlhong ba letsatsi madi a a pension-e motsofe o tshwanetse go reka dijo ka yone ga fetsa go reka dijo, o tshwanetse gape a patale motho a ntse a mo tlhokometse kgwedi yotlhe jaanong ke bona e se selo se se siameng tota ga se se monate ebile madi a teng ko bokhutlhong ba letsatsi a bikinyana.

Ba simolola go amogela madi a ka dingwaga di le sixty kgotsa some a thataro ka gonne ga ba sa tlhole ba kgona go itirela sepe ga ba sa kgona le go ya tirong.

Ke nagana puso e ka leka go tlhopa koloi nngwe e tla tsayang bagolo go tswa ko malapeng go ya dipetlele gobtswa ko dipetlele gape e ba busetsa gae koloi eo e tswe mo pusong.

Re le puso, ke maikarabelo a teng gore batho ba kgone go fitlha ko dipetleleng e ka batla bese, bese eo e tle go tsaya batsofe ka ura e e rileng ba ye dipetlele ba go fiwa dipilisi tsa bone le melemo ya bone ba ya go check-iwa morago mo ga ba feditse yone bese eo e ba tsaya gape ya go ba baya kwa mantlong ko e ba tshotseng teng.

Ke sekgala se se leele tota ka gonne bagolo ba tsamaya bookelo bo kgakala le matlo so ga o le kgakala le matlo bagolo ba tsaya sebaka go fitlha koo, jaanong ditirelo tse di ka diriwang ka potlako ke gore a go thapiwe batho ba ba bantšhwa ba ka ba tle go check-a bagolo mo ba ntshiwe ke puso, batho ba bašwa go thapiwe batho ba bangwe gape ba tle go check-a batho or-re tsone bo di-nurse tseo, di-doctor di tle go check-a batho mo teng ga madi.

Go botlhokwa thata gore di nne di fitlhele kwa mekhukhung ka gonne di tlabe di thusa batho ba ba nnang kwa mekhukhung ga go ba fa dipilisi le melemo le go ba check-a gore a santse ba ba nonofile na? Ka gonne bontsi batho ba ba neelwang kwa mekhukhung ke matlo a fetsang go diriwa e se gale so ba tsaya lobaka go fitlha koo, so batho tleliniki e tsamaya go botlhokwa thata e nne e ya kwa.